Ukuphela kwayo ke le datha emva kwale veki, ewe, umphefumlo unxunguphele kwaye ndizifila ingathi ndilahlekelwe akukho nto ndinoyenza. Ngoba kaloku bendixelele ukuba kwiintsuku ezisixhenxe iyawuthi iphele kuba kaloku mna ihlobo endiphila ngalo alihambiselananga nako ukuba ndikwazi ukuyisebenzisa le datha. Loo nto leyo ke itsho uba mna funeka ndizame kwixa elizayo ndithenge idatha leyo eyawuthi ibe neentsuku ezandileyo ukuze ndikwazi ukusebenzisa.

Idatha endidla ngoyisebenzisa kusuku iyadlula kwinto engapha ko-five gig ngoba kaloku kuxhomekeke kwizinto ekufuneka ndizenzile, ngamanye amaxa kuzuke ndileqana nokuba iyaphela ukuba andiyisebenzisanga. Ukuba ndileqana naloo nto leyo ndiye ndifikelele kwisigqibelelo sayo esi sibekiweyo isixa somngama soba ndingadluleli kuwo. Ukuba ayipheli kunyanzelekile nje ndenze izinto ezifana nale ndiyenzayo ngoku iye iintsuku zidlulele, usuku ndithetha ukutsho usuku liye ufumaniseke uba idatha enye, ezimbini uyotsho kwezintlanu ziyaphela.

Kwekhu, idla ngondiphelela maxa onke kwaye xa iseyindiphelele ndiye ndibe nomphefumlo ophantsi nomdlandla otyhafileyo ngoba kaloku phambi kokuba benditshilo izizathu zoba mayiphele ziyaxhomekeka. Ngoku xa iye ithe yaphela kunyanzeleke ndenze into ebalulekileyo ndiye ndizame kangangoko ukuboleka ukwenze njani njalo njalo. Ufumaniseke uba ayilungelelelani ngamanye amaxesha, kodwa eyona nto iye ilunge kukuba, kusekubeni ndiyithenge ngemali yemboleko xa ndithe ndafikeleleka ukuba ndingabolekwa loo mali leyo.

Mna andifane ndiyijonge ibhalansi yedatha yam ngoba ngemvumiselwano yam nalowo ke uthe wadibaniselana nam siye sibe nemvumelwano ethi siza kuxelela xa iseyifikelele kwixa elithile ngoku andiyijongi, andiyijongi kuphela, kuphela nje ungayijongi kwam bathi gqi sebesithi iphelile ufumaniseke uba mandenze amatiletile ndiwenze ke.

Hayi, tu ke ngoku ngoba kaloku kwizinto endinozibala ukubukela imishicilelwano ukwenze njani ukwenza uba siqhagamshelane ngokwe vidiyo hayi ayilungi tu, ayilungi kwaphela yindlalo leyo nguhata lowo, ithi kum loo nto leyo u-one gig yinto yemini enye umntu kodwa ke umntu oonento ezimbalwa mandithi omdala omdala noko mhlawumbi yena ingamlungela kodwa mna ubuqu hayi, hayi ngusoze lowo.

Mna ndibona ngathi uCell C yeyona datha ifikelelekayo apha eMzantsi ngoba ukunika iidatha ezilishumi kwiintsuku ezilixhenxe kwaye kangangoko aye aphinde akuhaxe ngezi minutes imizuzu ukutsho eyi-sixty uba ukwazi ukuqhagamshelana nabanye abantu bezinye inethiwekhi nge-forty nine rand nje kuphela. Ezinye iinethiwekhi ziyazama kodwa ke azikwazi ukunika laa mizuzu yokuba ungaqhagamshelana nezinye inethiwekhi.

Xa kuthethwa ngedatha kuthiwa ungakwazi ukudada kule nto ke kuthiwa yi-virtual yi-virtual world yokuba ungenza nantoni na, uthethe nabani na onedatha naye kuphela kuqala. So loo nto leyo ke ngoku ifike ithi kum idatha ithi qhagamishelana, dada ukwazi ukuthetha nabanye abantu abane data.